Ke bona eka batho bana ha ba sireletseha mebileng ya rona, ka ha se batho ba bangata haholo. Ha ho na di-lane tseo e leng tsa bona . Mme haholo re tseba hore ra bo ramatekesi ba kganna hampe, ba rata le ho kena ka hara . So nna ke bona ba sa bolokeha batho ba tsamayang ka dibaesekele. Haebe ba batla ho tsamaya, ba tlo ba tlo tlameha ho tsamaya tseleng ya maoto eseng tseleng ya makoloi, ka hore ha ba bolokeha hohang.

Tjhehe, nka se batle ho kganna taxi, le bana ba ka nka se ba nka se ba kgothalletse ho kganna di-taxi ka hore di-taxi-ing ho dula hona le dintwa ebile hona le dipolayano. Ha ho na kgotso industry-ing ya di-taxi.

Ntwa ya di-taxi di-Bolt e tla kgaolwa feela ke ha ba bang le ba bang ba ka fuwa sebaka sa bona. Ho tseba hore sebaka se itseng ke sa di-taxi feela, se itseng ke sa Bolt feela.

Bakganni ba dibese ba lokela ho kena tseleng hore ba tsebe ho thusa metsofe ya rona hore ba kgone ho finyella moo ba yang teng. Hobane ditheko tsa dibese ke ditheko tse tlase haholo.

Bo mme le bona ba tseba ho kganna mme le bona bana le ditokelo tsa ho kganna ditekesi. So, re kopa hore bo mme le bona ba ke ba fuwe monyetla wa ho re ba kganne di-taxi. Re tle re bone hore na ho ka se tlise phethoho ka hore re a tseba hore di-taxing mona ho tletse dintwa, ho tletse dikgathatso, ho tletse dipolayano. So, ha re fe bo mme monyetla wa hore le bona ba ke ba kene, tle re bone na kgotso e ka ba teng na?

Ke ne ke palame ha monate hampe, ke dutse ditulong tse . Ke shebelletswe TV ebile hona le matlwana a boithuso ka hare ho bese e neng ke e palame. Mme sa ntse ke tlo e palama hangata, hangata hangata. Kene ke natefetswe haholo, ke thabile haholo ebile ke bone leeto la ka le le le kgutshwanyane ho feta ka mehla.

Ah-ah, ha ba hlokomeleha hohang hobaneng ha hona motho a ikutlwang ho ba thusa. Ka nako tse ding o tla bona ba kena ka thata kapa hona ho theoha ka thata hobane mangwele a bona ha sa ba dumella. Mme o tla bona batho ba sa batle ho thusetsa.

Ke tlo reka koloi e kgubedu ya VW Polo TSI, ke four hundred thousand. Ke ikutlwa ke thabile haholo mme ke tlo e reka garage-eng ya teng e le ntjha, e tswa ka lebokosong.

Ho ya ka nna, batho ba lokelang ho laola ditekesi ke di-union-o tsa di-taxi. Mme e mong le e mong a fuwe chance ya hore a tsamaele sebakeng se feng. Ho se ke ya ho seke hwa ba le tshubuhlellano ya di-taxi le di-Bolt nqa e le nngwe.

Nka thabela ho arolelana sepalangwang le motho ha feela re ya sebakeng se le seng. Eseng e be o tlo palamisa motho a yang sebakeng se seng, o tlo qala ka ena ebe ke tlo senyehellwa ke nako. Ha eba sebakeng se le seng ha kena bothata empa ha re ya dibakeng tse arohaneng, nka se kgone ho arolelana le yena.

Tjhe, nka sepalame. Nkare a tsamaye, ke tla bitsa koloi e nngwe hape ha ke batle ho senyehellwa ke nako ha ke ya mabakeng a ka a ntlammeng hore ebe ke tla be ntse ke tlo feletsana le batho ba yang moo nna ke sayeng teng.

Tjhehe, ha ke soka ke e bona hohang.

Ee, dibese tsena di tsamaya haufi le moo ke dulang teng mme theko ya teng ka nnete e tlase haholo. Ke a di sebedisa dibese tseo.

Ke puo e ke hlotseng ke utlwa hore ha ra tshwanela ho palamisa batho. Nna ke e batho jareteng moo ke dulang teng. Re hlenne re tsamaye, re palame. Ke ske ka ba palamisetsa hara tsela hobane ke moo dikgathatso di tla qalang teng.

Ke efa supa hobaneneng ka nako e nngwe e fihlisa batho lata, ka nako e nngwe ke yona e fihlang nako e se tsamaile haholo. E tlabe e ntse e potoloha, e feletsa le batho ba dulang hole. Ka nako e nngwe e tlabe e robeha hara tsela.

Le tsebe hore ha le palama di-Bolt kapa di-Uber, ho ka nna ha etsahala hore le hlahelwe ke kotsi. Ho ka nna etsahala hore le palame e fosahetseng eo ba ikentseng ekare ke yona . Ke kopa ka nako tsohle ha le tsamaya ka dikoloi tsena, le ntsebise le nromelle le tsa dikoloi tse le keneng ho tsona.

Ke tlo reka koloi e nyane hobane kgwebo ya ka, ke kgwebo e nyane e rekisang fela dintho tsa bo mme, dibeke, di-makeup-a le di-perfume. Jwale ha ke hloke koloi e kgolo for kgwebo ya ka. Ntho e nngwe le e nngwe e tla fella hantle ka . Ke kgone hore ha ba kentse di-order-a tsa bona, ke ba isetse hohle moo ba leng teng.

Ke hore dintho tse sebediswang di se ke tsa nka nako e telele haholo. Paperwork ya bona e se ka nka nako e telele haholo ho processor dintho.

Dintle ke hore di etsa dintho di be haufinyane. Batho ba ba sala ba le ka hara tsela. Di fokotsa traffic-i le hore motho a reke, dintho di itlise ho yena. Dimpe tsa teng ke hore feela mabitso a ka fosahala, dintho di ka lahleha hara tsela, motho a ka fuwa dintho tseo a sa di batlang.

Bophelo bo nolofetse haholo ke ditshebeletso tsena hobane motho o dula o le nakong. O founa fela, ba fihla ba tlo o lata. O founa fela, ba o late ba o tlise hae. Mme hao sana ntho yane ya hore motho o ntso o o tletsetletse, o batlana le moo palamelang. Ha o eme nako e telele, o re o emetse koloi hore e tlo o isa moo o batlang ho ya teng.

Nna ke rata feela ho ema ka ntle ke ikotlolle hore maoto a ka a ska kgathala haholo a bana le di-cramp-e. Ke ema feela ka ntle, ke tsamaye metsotswananyana hore madi le ona a tle a phalle.

Ke batla ho ba mokganni wa Uber mme ke kopa ho botsa fela hore na le nka batho ba bo mme? Le hore na ke tlamehile be kena le dilemo tse kae hore nka kgona ho kena khampaning ya lona hore ke tlo ba mokganni le nna?